Ka maeto a etsang hore ke phodise hlooho le ho ithabisa le batho bao ke ba ratang. Maeto ana, ha a ntshware fela ka maikutlo. Empa a aha kamano, a mpha thabo le mohopolo e ntle e sa feleng.

Le ha ditefello tsa mabese di le tlase ka lebaka la tshehetso ya mmuso. Nyollo ya selemo le selemo ya ditshebeletso e ntse e ama maphelo a ba palamang. Haholo ba hlokang ho boloka tjhelete. E baka diphethoho ho tekanyetso, ho phunya ditjhelete tsa malapa le ho baka kgatello ya maikutlo bakeng sa batho ba meputso e tlase.

Melemo e meng ya koloi ya private. Tikoloho ya nako le tsela. O ka tloha neng kapa neng wa kgetha tsela eo o e ratang. Ha o behelwa ke nako ya tekesi kapa bese. O ka ya hohle moo o batlang, ka nako eo o batlang ho tsamaya ka yona. Tshireletso le boinotshing, o ka tsamaya o sa tshwenyeha ka bohlokwa ba dintho tsa hao kapa tshireletso ya hao. Ho tsamaisa thepa ha bonolo. O ka tsamaisa dintho tsa hao ntle le bothata. Ha o reka dintho tse ngata kapa tse boima, ha o hloke ho iphapanya kapa ho iphaphanyetsa ho kopa thuso. Tebello ya phomolo le monyaka. O ka mamela mmino wa hao, wa bula fesetere kapa wa emisa moo o batlang.

Hobaneng bakganni ba ditekesi ba rata ho lwantsha bakganni ba Uber kapa Bolt. Ho ya ka pono ya ka, ke nahana e tloha e le tlhodisano e matla ya ditekesi. Uber le Bolt ha ngata ditheko tsa teng di tlase ho feta ditekesi. Ntlha ya bobedi, ho ikutlwa ba sa sireletseha mosebetsing wa bona. Bakganni ba ditekesi ba bona Uber, Bolt e kenella mmarakeng ka tsela eo ba e nkang e sa lokang kapa e sa laolwang. Ntlha ya boraro, tshwarelo ya nalane le maemo a moruo. Ditekesi e sa le e le tsela e atileng ya dipalangwang naheng. Ka hoo, bakganni ba ikutlwa e ka ba lokela ho tshireletswa. Ntlha ya bone, mokgwa wa ho sebetsa o fapaneng. Bakganni ba Uber kapa Bolt ba sebetsa ka internet. Athe ba ditekesi ba latela mokgwa wa setso.

Ke nahana sena se ka bakwa ke ho dieha ho ambulance hore e fihle. ho ja ambulance e ne e fihla ka nako, ke nahana sena ekaba se sa etsahale. Hore se thibelwe, ke hore ambulance ha e founelwe e fihle ka nako.

Ke tla mo thusa ka tsela e hlomphehang, e hlalosang le e mosa. Dumela, le amolehile. Le batla ho ya Durban? Na ke ka le thusa ka tekete ya teng? tekete ya ho ya Durban e rekiswa ka theko e nepahetseng. Ho ya ka letsatsi leo le ratang ho tsamaya ka lona. Na lena le letsatsi kapa nako eo le batlang ho tsamaya ka yona? Bese ya rona e tsamaya Durban hosane. E tla tloha mona ka half past six hoseng. Re na le bese e nngwe hape e tswang ka eleven hoseng. Le e nngwe hape ya six mantsibuya. Le ka kgetha nako eo e le loketseng ho ya ka morero wa lona.